Kubalulekile ukuthi ngazi ukuthi amabhasi ahamba sikhathi bani, futhi abuya sikhathi bani, futhi ngibe nolwazi ukuthi izitolo engifisa ukuzivakashela zivulwa sikhathi bani futhi zivalwa sikhathi bani. Lokhu kuzongisiza ukuthi ngihlele ilanga lami, futhi ngihlele nokuthi yiziphi izitolo engafika ngikhone ukuzivakashela, nokuthi futhi uma singavalwa yisiphi esinye engingasivakashela noma yikuphi okunye lana engingathola khona into engiyidingayo ngesikhathi engiyidinga ngaso. Lokhu kungasiza ngani? Kunciphisa izinto ezihambisana ziphinde zimoshe i-climate yethu production, kanye futhi nama-gas emishini ayenziwa amakare endleleni. Uma sonke singakwazi ukusebenzisa amabhasi noma ama-public transport, kunciphisa izinto eziningi, futhi kunceda ngani? Uma sibaningi siyakhona ukuphepha.

KwaMaye, emphakathini engihlala kiwo singasho ukuthi amabhasi awekho noma akhona akusiwo amabhasi omphakathi kodwa amabhasi athutha iysebenzi. Kuba nzima ukuthi ngiphendule umbuzo enginikezwe wona ngoba awekho ama-public transport kanye amabhasi athutha umphakathi.

Uma ngikhumbula kahle, uma ngiqala ukusebenzisa itekisi, bekuyi-seven Randi fifty, kepha manje sekuyi-twenty-three Randi ukusuka lapho ehlala khona, ngiye edolobheni. Manje uma kumele ngiye edolobheni, kumele ngihlale phansi bese ngiyakhompera ukuthi yikuphi noma ngiyaqhathanisa ukuthi yikuphi okushibhile. Ukuthi ngigibele itekisi, ngisebenzise i-Uber noma ngicele omunye wabantu engihlala naye ukuthi ngicela angikhaphe edolobheni uma enemoto. Into enginakile ukuthi, uma ngiyisebenzisa i-Uber, uma ngabe angisi-one iyehla iprayizi bese lokhu kube lula ukuthi ngiye edolobheni. Inking iba or ibakhona uma kungekho umuntu engingahambisana naye, kodwa amatekisi akhuphuke kakhulu. Lokhu futhi kuyasilimaza njengoba amathuba omsebenzi angekho futhi ehlile.

Cha akukase yingoba indawo noma umphakathi engihlala kiwo awunawo amabhasi futhi awukhoni ukusebenzisa ama-inthanethi ukuze uthole ithikithi lebhasi.

Kubalulekile ukuthi inkampani ye-Bolt noma ye-Uber ingagcini ngokuthatha isithombe ne-registration yemoto yabasebenzi bayo, kepha uma ikwamukela, ikhona ukufaka i-tracker emotweni wakho, ukuze bazi ukuthi ukuphi, sikhathi sini, wenzani, futhi kube nama-check point noma indlela abangakhona ukuqhumana ngayo nabasebenzi bayo. Mhlambe each and every five minutes or phecelezi i-hour kube nomuntu ozokufonela njengomshayeli we-Uber noma i-Bolt. Akubuze ngosuku lakho, indlela ongayo, bese futhi sichubeke sandise ama-rating services, ukuthi abagibeli bona bazizwa njani. Bazizwa baphephile noma bazizwa bekahle, bese kuba ne-option yokuthi umgibeli, noma umsebenzisi we-Uber ne-Bolt yena ubona ukuthi yiziphi izindlela ezingaziyenza ukuthi sithuthukise ukuphepha kwabagibeli.

Yebo, yingani? U-government noma uhulumeni, bengane-claim desk noma lapho khona singa-launch-a khona ama-compliments ayenziwe yi-state, kepha kula malanga akasayingeni umonakalo uma wenziwe indlela noma wenziwe imisebenzi yakhe ebudedengu. Kubalulekile ukuthi amanye ama-insurance companies noma amakhampani kamshwalensi enze izindlela zokuvikela abashayeli futhi bacinisekise ukuthi uhulumeni uyalandelela alungise indlela futhi aphephise abantu emgwaqweni. Lokhu kuyokugwema izingozi eziba khona futhi kugweme ukushona kwabantu endleleni noma ukubandakanya kwabantu ezingozini ezivelayo noma eziba khona.